Isikhathi esiningi-ke indaba ivame ukuqala esibayeni ngoba inkomo mangabe kuzohlatshwa yona, ngisho omama endlini bayaphuma bezobuka. Kudingakala-ke ukuthi-ke emadodeni ngoba yiwo avame ukuthi abe sesibayeni wodwa, emadodeni kumele kube khona lo oyedwa ozokwazi ukuyiwisa phansi eyihlabe ekhanda kanye ngommese obukhali iwe phansi. Mese-ke kubizwa abantu abazokhona ukuhlukanisa inyama nesikhumba. Mase ihlukene-ke inyama nesikhumba mese beyayihlukanisa-ke ukuthi kukhona eya komama, kukhona esala emadodeni. Le eya komama-ke ivame ukuthi-ke ipheke izinto ezifana njenge-stew. Iphinde iyopheka inyama ehlangene nojeqe lapho ujeqe esiwubiza ngedombolo.

Imvunulo-ke kaZulu ibaluleke kakhulu ngoba kusuke kuhlonishwa usiko. Usiko luhlonishwa kanjani-ke? Kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka ukuthi emizini thizeni kwenziwa umsebenzi wenziwelwa ingane noma wenzilwelwa umuntu omdala. Kuvame ukuthi kuvunulwe, noma, uma ngabe kuyinyanga ethile kuvame ukuthi kuvunulwe, wonke-ke umuntu uyavunula bese kuhluka ekutheni-ke kwenziwela bani umsebenzi noma lolo suku olabani. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke ukuthi kwenzelwa intombazane engakaze ilale nomuntu wesilisa. Imvunulo yakhona-ke ivame ukuhamba neziketi ezibizwa ngokuthi izigqebhe. Izigqebhe-ke zigqokwa amatshitshi, bese ukuthi abantu besilisa-ke bavunula ngendlela eyodwa ejwayelekile ukuthi bagqoke amabheshu.

Ulimu ludlala indima ebalulekile kakhulu ekulolongeni ubunikazi bethu bamasiko. Luyasilekelela kakhulu. Siba nazo-ke izindlela ezithile esadalelwa zona esixhumana ngazo nokhokho bethu. Olimini-ke lwethu siyayazi yonke into ekufanele siyenze. Siyazi futhi kufanele sixhumane kanjani. Kanti futhi-ke ulwimi okuyilona esilisebenzisayo uma ngabe silisebenzisa silinzwa kangcono kunezinye izilimi, yingakho-ke libalulekile kithi nokuthi silisebenzise. Liya sikhumbuza-ke nokuthi singobani futhi emhlabeni sidalelweni.

Izinzuzo zokuhlala nomuntu ongashadile naye, kuyakulekelela kakhulu ukuthi umazi nanokuthi-ke uqonde kangcono ukuthi uwulubambo lwakho noma cha. Uma ewulubambo lwakho uyazibona izimpawu eziningi. Izinto akazithandayo nawe ozithandayo. Noma-ke kungeke kube-ke ncamashi kodwa umbona kangcono ukuthi ungakwazi yini ukumgcina njengonkosikazi. Kanti-ke izinselela-ke yizo-ke lezo ukuthi ezikhathini eziningi, awukwazi ukuthi uhlale nomuntu bese uyamlahla kanjalo nje. Kwesinye isikhathi kusuke sekuphoqelela ukuthi umthathe noma engasiyo lento oyicabangayo ngenxa yokuthi uhlale naye kakhulu.